Ukungabikho kweetekisi ezinintsi ezaneleyo, iindlela ezimbi, isifundo esibalulekileyo.

Ubuntu bohluka kumntu nomntu. Iintlobo zobuntu eziqhelekileyo, openness, consciousness, extra vision, ubuntu buye butshintshe.

Onke ulwimi luyakhula, amagama amatsha ayakwakhiwa ngamanye amaxesha ngendlela zesintu. Amagama amadala awatshabalali ngokupheleleyo, ukulondolozwa kolwimi kusezandleni zethu.

Ukuqhawula isandi, ukuxelelana amakhaya, ukuhanjiswa kwesiqhalo, iingxoxo zelobola, ukunikwa igama elitsha.

Ukungqubana phakathi kolawulo lemveli kunye norhulumente wesimanje, ukungakhawulezi nokuhlazweni kwendlela yokunyulwa kwenkosi.

Ity hila izinto ezifihlakeleyo , ukungahloniphi abadala okanye iinkokheli zesiNtu, ukuguqula isiko libe ngumdlalo okanye into yokuzonwabisa.

Umbona, iimbotyi, itshizi, imfuno efana nesipinatshi okanye ikhaphetshu, iinkukhu, igusha okanye imvu.

Ukuphucula ukufumaneka kweencwadi zesiXhosa ezisemgangathweni, ukuhlanganisa ii-novels zesiXhosa kwiikharityhulam zesikolo, ukuxhasa iiprojekthi ezifana eziphathwa ngolwimi lenkobe.

Ukungatshati komzi komnye, ukuhlonipha ubuhlobo bentsapho. Sigcina, sihlonipha isiduko sethu, sisikhusela ekwenzeni izinto ezingafanelekanga phakathi kweli hlobo.

Ndiza kubika emapoliseni. Ndiza kuqhakamshelena nesebe lezentlalontle yoluntu, Department of Social Development. Ndiza kufuna uncedo kumagosa ezemfundo okanye ootitshala bakhe.

Ngenye imini ndandihamba ebaleni eMpuma Koloni ndiye kutyelela umakhulu. Kwakungelula ukufumana itekisi yaye indlela yayisemini, ingumhlabeni okude. Ekugqibeleni ndafumana inqwelo yehashe. Abantu abayixhalelayo ukuba ayikhawulezi kodwa iyafika.

Kubonisa intlonipho kwiintsapho yentombi, kukwakha ubudlelwane phakathi kweentsapho. Ayikho intlawulo yentombi, ilobola ikwakha ukuzibophelela.

Ayiphili inkcubeko yakhe ngemihla ngemihla, akhuthaze ulutsha lesiXhosa, azibandakanye nezinye izizwe zentlonipho, akhalise okanye athathe inxaxheba kwimbiyozo yenkcubeko.

Ukungabikho kwezi kliniki okanye unyango olusondeleyo, ukuziva bediniwe okanye bebodwa, loneliness, isolation, ukuswela ulwazi lobuchwepeshe bale mihla.

Uxhalabile okanye usoyika. Uziva ungenalo ilizwi, unomsindo okanye udimazeka. Uziva ungathandwa okanye ungahlonitshwa.

Qala ngentlonipho, hlonipha isimbo sabo nesithethe. Yazisa ngothando lwakho ngendlela ethobekileyo. Chaza ukuba uthando lwenu lusikelelwe entlonipheni nasekunxibelaneni.

Ukuvaleka ngokupheleleyo komzimba. Ukokuqala ukunxiba isikhafu sentloko, ukuthwala umbhaco okanye isidwaba ngamaxesha akhethekileyo.

Ukusebenzisa isiXhosa mihla le. Ukufundisa iXhosa kususela esiseleni. Ukubhala nokupapashwa kwesiXhosa, ukusebenzisa iXhosa kumabonakude.

Ukuphawula kunye noxolo lwengqondo, ukusondela kwikhaya lenkcubeko, ubudlelwane boluntu kunye nosapho, iindleko zobomi eziphantsi.

Ukwahluka kolwimi, ukwahluka kweendlela abancokolayo ngayo, izinto abanazo okanye izinxibo, iingcinga ezilinganiswa nezikolo ezithetha isiNgesi.

Ukwakhiwa kwendawo, infrastructure, uluntu noluntu olusondeleleneyo, ixabiso lempilo kunye neendleko, ezothutho ukufikelela kwiinkonzo kunye neevenkile.

Kwenzeka njani ubusela bemfuyo? Kwakuhla ngemini emini, xa sigqiba ukufunisa imfuyo yethu ngentsasa safika singaboni zinkomo. Emva kokukhangela safumanisa ukuba abenzi bobubi bafika ebusuku bavula umnyango webala baza bathatha ingxenye yemfuyo.